Libiza khulu, ukonga idatha ukuze lingabizi khulu kutjho ukuthi kufanele ufake ama-package amancani afanele ukusetjenziswa kwakho. Ungabukeli amavidiyo amanengi noma ulayitjhe ama-file amakhulu ngaphandle kwesidingo futhi usebenzise i-Wi-Fi lapha khona, lokhu kusiza ukuthi ungamorosi imali enengi futhi idatha yakho ihlale isikhathi eside.

Liqakathekile ngoba livumela abantu ukuthi bakhulume nemindeni nabangani ukufinyelela ulwazi nezindaba, ukwenza ibhizinisi online, nokusebenzisa ama-service webhanga. Ukufunda ku-inthanethi nokuzijabulisa njengokubukela amavidiyo noma ukudlala imidlalo. Ngalendlela idatha isiza abantu malanga woke ekuphileni kwabo.

Ukubukela amavidiyo kudla idatha khulu kunokuthumela imalayezo, ngoba amavidiyo aphethe iinthombe ezinyakazako nezirasako begodu zihlala isikhathi eside futhi uma zisezingeni eliphezulu zisebenzisa idatha khulu. Imilayezo njengezithombe ezincani idla idatha elincani.

Umuntu angabulunga idatha ngokuzuma lapha kukhona khona i-Wi-Fi, ukuvala izibuyekezo ezisebenzisa ngokuzenzakalayo, ukubukela amavidiyo ngesilinganiso esiphasi, ukuthumela imilayezo nama-file amancani, ukusebenzisa izihlelo zokugcina izinto offline nokuhlola ukuthi i-app ngayinye isebenzisa malini idatha. Lokhu kusiza idatha ukuthi lingapheli masinyana.

Nawuphelelwe yidatha akakwazi ukUberegisa i-phone namtjhana ukufinyelela i-internet. Lokho kwenza bonyana umuntu athenge idatha elitjha akghone ukUberegisa i-inthanethi yakhe. Kanti okhunye angathola lapha kune Wi-Fi khona ukuze asebenzise i-inthanethi.

Bathenga idatha ngokuvakatjhela amahofisi wamakampani wabomaliledinini. Basebenzisa ama-app noma intatheli ngokufaka ama-USSD code ku-device yabo, noma ngokuthenga kumastolo adayisa ama-sim card nama-package wedatha. Bangakhetha futhi ama-package azokhokhiswa njalo ngenyanga ukuze idatha lingapheli

Kunedatha olithenga ngesandla kubuye kube nedatha olibhadala ngenyanga. Amadatha la ahlukene ngentengo, amadatha owathenga ngesandla angabalelwa emalini engangekhulu ukuya emakhulwini amabili. Kanti la owabhadala ngenyanga angabalelwa emakhulwini amabili ukuya emakhulwini asithandathu.

Kufanele libize kancani mhlambe kube ngaphasi kwamatjhumi amabili ukuya ematjhumi amathathu ngelitha, bona umntwana wesikolo akghone ukuyithenga nge-budget encani. Kubayini kufanele ibize kancani, kungobanyana abentwana basafunda, kudinga bona bathole ulwazi ku-inthanethi, ukuze benze imisebenzi yabo yesikolo bafunde izifundo kanye nezinye izinto zokufundela.

Olithenga ngomaliledinini wakho begodu kubuye kube nedatha olibhadala ngenyanga.

Abanye basebenzisa idatha yomunye umuntu begodu abanye bayakghona ukuphila ngaphandle kwayo, kodwana lokho kunzima, ngombana inengi lepilo selibambekile ku-inthanethi.

ESewula Afrika, libiza khulu ngebanga leendleko zokwakha nokugcina i-network, nemithetho eqinileko begodu nephaliswano elincani lokha nalifaniswa neKenya.

I-Wi-Fi ekhaya, esikolweni noma emsebenzini, gwema ukubukela amavidiyo begodu uvale nezinto ezidla idatha lokha wena nawungaliberegisiko.

Idatha elibiza nconywana ngenyanga yi-Cell C begodu uyakghona ukukhamba nalo lapha ufuna ukuya khona.

Okudla idatha khulu, ukudlala umvumo ku-inthanethi ngombana ukukhuluma, ukuthumela imilayezo nokubukela izithombe akudli idatha elinengi.

Idatha elinengi libiza khulu, kanti leli elincani alibizi khulu begodu kulula nokulonga.

Nawulithenga ngomaliledinini wakho kuneenomboro ozibethako kumaliledinini wakho ukuze uthenge idatha begodu uyakghona nokuya esitolo lapha kuthengiswa khona amadatha ulibhadele qobe ngenyanga.

Kunedatha eliphela ngamalanga alikhomba, kunedatha eliphela ngamalanga amalitjhumi nane, kunedatha eliphela ekupheleni kwenyanga.

Idatha alipheli msinyana kuya ngokuthi wena uliberegisa njani namkha ulisebenzisa njani.

kobanyana umukghwa lo ungaphela ngombanyana nalo idatha ibhizinisi yomuntu lapha enza khona imali. Ukuze abantu baqede umukghwa lo, bangahlala bangasathengi amadatha.

Ukuthi uthenge idatha lenyanga begodu ukwazi nokulonga.

Ngombana abafundi badinga i-inthanethi ukwenza imisebenzi yesikolo nokufunda begodu nokugcwalisa ulwazi abanalo.

esakhasako yizinto zesikhuwa ezisakhasayo futhi eziberegiswa babantu malanga woke ukuze baphile lula, baberege lula begodu nabafundi bafunde ngokurhabekileko.

amathuba wokufunda, imsinya begodu yenza ukuthi abafundi bafunde kamnandi. Lokho kuthuthukisa izinga labo lokufunda

ngokuthi ibenzele abomaliledinini namtjhana amakhompyutha akghona ukutjhugulula iphimbo alenze libe mbhalo lapho bazokukghona khona ukukhuluma nokuthumela imilayezo

kufanele afake imali ekukhuliseni itheknoloji esakhasako, ngoba ithuthukisa ifundo, yenza amathuba womsebenzi, ivulela abantu amathuba alinganayo futhi isiza umnotho ukuthi ukukhule.

Indlela yokufunda ngisebenzisa itheknoloji ikakhulukazi i-inthanethi, amakhomphyutha kanye nabomaliledinini.

Zingayisebenzisa itheknoloji ukuthintana nabafundi, ukufundisa ngaphandle kokukhetha isikhathi noma idawo futhi zikhuliswe ukufunda nokuzimela nokubambisana.

Ukufakwa kwamalimi wendabuko ezikundleni zedijithali kungasiza, ukuthuthukisa imvelo, ukonga isikhathi nokugcina amasiko kodwana kukhambisane nesikhathi sanje.

Amalimi angasekelwa lokha itheknoloji nayiberegiswa ngendlela ehlonipha amasiko, ifundisa abalimi begodu inikela amathuba wokuthuthukisa imvelo ngaphandle kokulahla amasiko noma

yokugadangiswa kumediya kumele akhambisane nomthetho anikezwe imvumo begodu angaphuli imigomo. Lokhu kuvikela umphakathi begodu kuqinisekisa ukuthi abanye bangawabona ngaphandle kokulimala nokuphulwa kwamalungelo.

Iye, likhona elibizwa ngokuthi yiTsotsi elasungulwa ngomnyaka waka-two thousand and five. Ifilimu yedrama ethole i-Oscar, ilandisa ngendoda esebenza ubugebengu eJwanisbhege, bese ithola ithuba lokuzitjhugulula.

Ubonakala ngokuthi esikhathini esinengi akafi begodu uhlala arhelebha abantu abanengi.

kungombana amanye amafilimu enzeka sengathi amarerhe kodwana kumdlalo.

Iye, uqinisile amafilimu ayaba nomthelela ebulelesini obenzekako, ngombana iinlelesi zibona ngathi yindlela yabo yokuthi baphumelele ngayo, ngombana babona emafilimini kulula ukwenza ubulelesi.

Awa, akubadimi ithuba lokuthi bakghone ukuwabukela, akhona nakumabonwakude bangawabukela

Mina ngithanda ukuwabukela ku-inthanethi, ngombanyana uwabukela ngesikhathi ofuna ngaso begodu uyakghona nokuwajamisa uwabukele lokha nasele ungasi busy.

Indlela yokubukela ama-film engabizi kangako kubukela ngomabonwakude, ngombanyana i-internet iyadura begodu nedatha libiza khulu angekhe walikghona.

Ifilimu engekhe ngalilibala ukulibukela i-Five Fingers for Marseilles, elasungulwa ngomnyaka ka-twenty seventeen. Ifilimu yesenzo enomoya we-Western Cape, ilandisa ngamachawe aphindela emuva ukuvikela idorobho labo.

Nami ngiwathandela ukuthi ayalibazisa begodu asifundisa isifundo.

Mina ngithanda ama-film athulileko begodu lapha kukhona abantu abatlhagako, ngombana kuneemfundo lapho esizitholako lokha nabadlala ifilimu labo.

Awa, kunciphe khulu ukubukela amafilimu kumabonwakude, nofana ngomtjhini wamavidiyo, ngombana esikhathini esinje azisekho izintwezo sekuberega i-internet.

Umdlalo esiwaziko begodu odume ukuyidlula yoke ephasini zombelele, mdlalo okuthiwa yi-Skeem saam.

Kungombanyana umdlalo loyo uyafana nepilo esiyiphilako, khulukhulu bafundisa izimo lapha ezivelela abantu kuthi bangazikghona njani nofana bangazilawula njani izimo ezinje nanje, nanje.

Awa, lokho akusilo iqiniso lokha nasibukele idrama nofana umdlalo kumaliledinini wethu, siyakghona ukungena eenkundleni zokuthintana.

Ngithanda lokha nasiyibukela bunqopha etatawini, ngombanyana vane sibanengi begodu sizokukghona nokupha laba abadlalela itlabha yethu, ithemba lokuthi bawine.

Ikhetho ukulifumana ku-inthanethi, ngombanyana kulula begodu akuthathi isikhathi esinengi.

Into engabuyisela abantu ematatawini, kukuthi imidlalo isuke ku-inthanethi, abantu beze ematatawini bazokubukela.

Izolidla ngombanyana ithatha isikhathi begodu libukeleka ngedatha ibholo.

Bakghabhudlhwa kukuthi lokha nababukele umdlalo ku-inthanethi, i-network iyakhamba begodu bangasabona bonyana umdlalo ukhamba njani nofana uraga bunjani.

Iinkhamphani ziyenza ngokuthi, abantu bafake imali ngaphambi kokuthi babheje.

Awa, amalimi akanikelwa amalungelo afanako kumabonwakude, khulukhulu ilimi lesiNgisi baberegisa ilimi lesiNgisi.

Iye, nami ngiyawenza ngombana nawubukele ibholo wenza njalo kubamnandi begodu uyajabula.

Kusiza ukuthi laba abeza amalimi amanye bakghone ukwazi bonyana kukhulunywa ngani.

Iyasibumbanisa ngombana bahlala boke ematatawini begodu bayajabula lokha itlabha yabo nofana abadlali babo nabawinako.

Zibathatha kubadlali nofana abantu abaphethe imidlalo, abantu abafana nama-coach.

Kufanele abe nekghono lokukhuluma nabantu begodu abe nelwazi ukuthi abantu bakhulunyiswa njani begodu kurhatjhwa njani.

Idatha ngokwayo ayibizi imali, kodwana indlela oyisebenzisa ngayo ingadala izindleko eziphansi kube eziphezulu.

Idatha liqakathekile ngombana lifakwa ulwazi. Livumelela izinqunto ezifaneleko. Likhuthaza ukutholakala kwabantu, begodu lisiza ukuphila kahle kwabantu malanga woke.

Into eqeda idatha khulu kubukela amavidiyo, ngombana kudla idatha elinengi. Kanti ukuthumela imilayezo akudli idatha elinengi.

Indlela umuntu angabulunga ngayo idatha ukuthi angabukeli amavidiyo, begodu athi lokha nakangaliberegisiko alivale ukuze lingadleki.

Lokha umuntu nakutholakala bona uphelelwe lidatha, kufanele ayolithenga nofana ahlale anganalo.

Abantu balithenga idatha ngokuya esitolo balithenge, nofana umuntu alibhadalele esitolo ngaphakathi.

Idatha lenarheni yeSewula Afrika alifani, begodu kuyangokuthi wena ufuna elingangani, imali yakhona ayifani.

Idatha ngombanyana nayo kuyibhizinisi yomuntu singatjho sithi, abentwana besikolo bangalithenga ngemali engange amatjhumi amahlanu, ngombanyana abentwana besikolo abanayo imali.

Sinedatha ehlanganisiwe lena yidatha engabalwa noma izwakale ngeenomboro. Sibuye sibe nedatha engahlanganisiwe lena idatha engabalwanga ngeenombolo kodwana iqhaza izimfanele, imibala izinhlobo noma izimo.

Ngikghona ngokuthi ngizijwayeze ukufunda incwadi, ngaleyo ndlela ngiyakghona bonyana idatha ngihlale ngaphandle kwalo.

Idatha eSewula Afrika libiza khulu ngenca yeendleko zokwakha, nokugcina i zinsiza ukunciphisa kokuqintisana izindleko zokungenisa amathulusi nezimo zomnotho.

Ngilonga idatha ngokusebenzisa i-Wi-Fi ukuvula izihlelo ezingadingi ukuqhumana, ukulanda izinto ezi-offline, nokulawula ukusetjenziswa kweselula.

Ikhamphani enedatha lingabizi khulu ikampani ekuthiwa ngeyakwa-MTN ngombanyana idatha lakhona liphasi khulu begodu aliduri khulu.

Okudla idatha khulu mvumo ku-inthanethi, ngombanyana iinkundla zokuthintana azidli khulu.

Iye, libanconywana ngombanyana uyakghona ukulibeka, begodu ulisebenzise kuhle khulu.

Idatha uyakghona ukulithenga isitolo, begodu uyakghona nokulithenga ngomaliledinini wakho.

Idata lithatha isikhathi esinengi kuyangokuthi wena ulisebenzisa njani nofana ulonga njani.

Awa, amadatha lawo ayafana kuya ngomuntu bonyana uwaberegisa njani begodu amadatha eberegiswa bofunjathwako nedatha eliku-router liyalingana.

Angiboni bonyana umukghwa lo ungaqedwa, ngombanyana abantu abathengisa idatha nabo kuyibhizinisi labo nofana kuyirhwebo yabo, abathola ngayo imali.

Ukufanele uzifundise ukuthi idatha ulithenga isitolo, bese kuthi lokha nawunganamali uhlale unganalo ulinde bonyana ubenemali.

Iye, ilisizo i-Wi-Fi ngombanyana iyabarhelebha eentweni zabo zesikolo, nokuthi bakghone ukufunda lokha nabasemakhaya.

Itheknoloji esakhasako iyitheknoloji esebenzisa iziinsiza zemvelo ezingapheli, begodu ezingalimazi umhlaba. Le itheknoloji iyakwazi ukuphinda iinsetjenziswa, begodu ayibangi ukugcola.

Itheknoloji ithuthukisa ukufunda. Ikhulisa ukufinyelela ulwazi. Ikhuthaza ukuzibandakanya, begodu isiza abafundi nabotitjhere ukubona ukuthi ukufunda kukhamba njani.

Itheknoloji iyabavulela amathuba abantu abakhubazekileko. Ibasize bafunde, baqhumane, bakhambe, basebenze, begodu babenencenye yomphakathi ngaphandle kokucika kwabantu.

Urhulumende ufanele ukufaka iimali ezinengi ekukhuliseni itheknoloji esakhasako, ngombana le yindlela ethuthukisa umnotho, ivikela imvelo, begodu iqinisekisa ukuthi abantu bayazuza isikhathi eside.